Dzi tshaneḽe dzi ngaho vho SABC 2 vho SABC 1 ndi tshi kho vhona matangwa ano tonga vho Muvhango, vho Generation, vho uzalo vho Skeem saam ndi one matangwa ane nda takalela u a vhona ende ndi tshi kho a vhona nga tshifhinga.

Arali ndo vha ndi na mbekanyamushumo ya muzika ndo vha ndi tshi nga lidza nyimbo dza dza Makhadzi, nyimbo dza Makompo dza vho Khashima, dza vho Shandesh dza vho Shebeshita, ndi vhona dzi nyimbo dzine vhathu vha nga dzi takalela ngauri dzi vha dzi kho lidziwa fhethu hunzhi, nahone ndi muzika une wavha u kho funesiwa nga, nga, nga vhaswa ende vhaswa ndi vhone vhathu vhane vha vhori vho ḓalesaho vhane vha dovha vha takalela mafhungo a dzi radio.

Arali nda nga khwinifhadza hezwo zwithu zwo no tonga vho sathaḽaithi ya decorder ndo vha ndi tshi nga ṱoḓa tshishumiswa tshi no nga theḽevishini khulu ine nda ḓovha ndi kho kona u vhona zwavhuḓi.

Muimbi ane kana nyimbo dzane nda dzi takalela kana muimbi ane nda mu takalela ndi muimbi ane apfhi nga dzina ndi Makhadzi nne nyimbo dzawe ndi a dzi takalela vhukuma ende ndi dzi takalela ngauri ndi nyimbo dzine dza vho ri dzi na mulaedza nga ngomu. U vha o thoma a to dzi ṅwala milaedza ya hone i vha yo livhana nga mannḓa na vhaswa, zwino ndi vha ndi kho takalela zwezwo zwori ndi nyimbo dzine dza vha uri dzi vha dzo livhana na vhaswa ende dzi funesiwa nga vhaswa.

Zwiṱitshi zwa theḽevishini zwine nda zwi funesa ndi zwiṱitshi zwo no nga vho SABC 2 hune havha hu kho tamba Muvhango vho SABC 1 hune havha hu kho tamba vho Generation, vho Uzalo na zwinwevho zwo no nga vho Skeem Saam na maṅwe matambwa.

Nṋe ndi vhona tshi si tshi si, zwithu zwa ndeme kana tshi si tshithu tsha ndeme zwa mafhungo a dzigurannḓa kana a magazini, ngauri hu na vhathu vhane vha vhori tshiṅwe tshifhinga vha na muholefhali ha maṱo lune vha nga si kone u, u, u vhona kana u vhala. Ha dovha havha na vhathu vhane tshiṅwe tshifhinga vha na vhuholefhali ha u sa thetshelesa lune tshiṅwe tshifhinga naho hapfhi hu khoto vhaleliwa a nga si kone u pfha hoyo muthu.

Nṋe ndi vhona itshi tea uvha isina mikano nga uri thi zwino ivha yo itelwa tshitshavha lune muṅwe na muṅwe a tea uvha a kho i shumisa o vhofholowa husina upfi ukho shumisa data dzi ngafhanani.

Yo vha i tshi nga fhungudza tshengelo ya, ya vhathu ya lwendo kana yanga ya lwendo nga murahu ha musi ndi tshi nga kona u ṱavhanya nda dzhena kha website ya henefho vhukavha mabufho nda sedza uri bufho ḽine nda kho ḽi namela ḽi kho takuwa nga tshifhinga ḓe, kana nda kona u dovha nda buka iṅwe thikhithi hanefho nga tshetsho tshifhinga ndi hanefho vhukavha mabufho.

Radio i thusa nga murahu ha musi i tshi khou ḓisela mafhungo hone i tshi khou ḓisela mafhungo i vha i tshi khou ḓisela mafhungo nga luambo lwa hawu hu tshi khou dzhenelela na vhathu vhane tshiṅwe tshifhinga vha vha vha hanefho hune ha kho ita tshenetsho tshiwo.

Nṋe ndi ngari ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri dzi thekhinoḽodzhi kana dzi apuḽikhesheni, kana dzi website dzi ambe nga luambo lwa ḓamuni kana luambo lwa hayani zwi ḓovha zwo leludza vhukuma zwo ita uri vhathu vha si balelwe kana nṋe ndi si balelwe u fiḽa apuḽikhesheni ngauri i ḓovha i kho amba nga luambo lwa ḓamuni.

Nṋe ndi vhona zwi zwa, zwi zwone zwavhuḓi zwa u dovholola mimuvi hu u itela uri namusi kharali nṋe ndo u vhona ha vha hu na muṅwe muthu ane a vhori ha ngo u vhona houḽa muvi kana nne ndo balelwa u vhona muṅwe muvi ndi, a kona u dovha hafhu nga ḽiṅwe ḓuvha nda dzula fhasi u tshi kho dovholola nda kona u vha ndi tshi khou vhona nga tshetsho tshifhinga, ndi ngazwo ndi tshiri ndi vhona zwi, zwi zwavhuḓi.

Mbekanyamushumo ye nda fhedzisela u i pfha hovha hu mbekanyamushumo ya nḓevhetsini ndi yone ye nda guma u i pfha ho vha hu tshi kho ambiwa nga ha mafhungo a vhugevhenga hu no kho itea hanefha venḓa, nda pfha hu tshi kho ambiwa mafhungo a uri vhugevhenga vhu kho andesa zwa ḓi mpha nḓivho ya uri zwi amba zwori muthu a tshi tshimbila u kho tea u tshimbila fhethu hune ha vhori ho tsireledzea, fhethu hune havha hu na vhathu vhanzhi.

Nṋe ndi vhona awara dza u vule dzo, dzo, dzo, dzo tea ende na hone dzi tshi thusa vhukuma.

Nṋe ndi ngari vhuḓi na vhuvhi ha khungedzelo dzo khungwedzela musi u tshi kho fiḽa dziapuḽikhesheni vhuḓi vhungavha hori tshiṅwe tshifhinga wovha u nga wana u tshi kho takalela u tshi kho takalela zwine zwa ngavha zwi kho khungedzeliwa, tshiṅwe tshifhinga wa wana uri u kho tea u fiḽa kana u kho tea u ḓadza apuḽikhesheni nga tshifhinga ine ya kho huma nga tshifhinga ha thoma u bva dzikhunguwedzelo dzine dza sia dzikhunguwedzelo dza hone dzi tshi khou lengisa kha u fhedza u u, u, u ḓadza eyo apuḽikhesheni.

Ndi vhona i si nḓowelo ya vhuḓi yo kunaho ngauri garaṱa ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya shatheḽaithi kana ya dishi ndi garaṱa ine yavha yo shumiseliwa nomboro dza basa zwine zwi vha zwi songo tsha tea uri muthu avhe a tshi kho shumisa zwidodombedzwa zwa muṅwe zwa basani a tshi kho zwi shumisa khaye hu na uri tshiṅwe tshifhinga o vha a tshi nga tea u wana zwidodombedzwa zwawe a ya a vulisa garaṱa yawe.

U ya nga ha nṋe ndi tshi ṱola mafhungo ane a vha a kho phaḓaladziwa kha internet ndi ṱola ndo thoma nda tshekha haneyo mafhungo uri a yo mafhungo a kho kwamana na nnyi, uri aya mafhungo o ḓi sendeka nga nnyi, nda ṱoḓa page yawe kana nda ṱoḓa account yawe nda to ya khayo nda sedza na zwori ara mafhungo ndi tshi kho a wana kha mune wao zwi avha zwo leluwa kana zwi avha zwi tshi kholwea uri ndi mafhungo a vhukuma.

Mbekanyamushumo ine nda i funesa ndi mbekanyamushumo ine ya pfi phalaphala FM. Ndi mbekanyamushumo ine yavha ya ya radiyo ine yavha i kho bvisa mafhungo ane avho ri o angaredza venḓa ḽoṱhe. I dovha hafhu ya ḓisa mafhungo ane avha o angaredza ḓoroboni ḽoṱhe.

Muvi ya tshitshavha ine nda i funesa ndi nga ri ndi movie ine yanga tshovhilingana tsho ekthiwaho nga bund na muvhango, huna wavha tshitori tshi no tamba kha SABC 2, ndi dzone mimuvi ndi yone mimuvi ine nda i funesa ngauri i a kona u sumbedza kutshilele kwavho rine vhavenḓa kana mvelelo ya rine vhavenḓa.

Mafhungo a u fhela data ndi nga ri ngeletshedzo nda vhana ndi nga ri, kha hu vhe na u engedziwa tshifhinga tsha u fhela data ngauri ri a kona u renga data dza fhela tshifhinga ngeno tshi saathu u swika, kana tshifhinga tsha swika data dzi sa thu fhela.

Ee, ndono vhuya nda nda xelelwa nga data nga nwambo wa uri data tshifhinga tsho fhela dzone dzi sathu fhela, ndi sathu dzi shumisa linganaho nahone dzi kha ḓi vhanzhi.

Ee, ndo no vhona dziṅwe mbekanyamushumo dza luambo lwanga dza tshivenḓa dzi tshi bvelela kha matangwa a dzi puḽatifomo zwe zwino.

Ee ndo no ṱalela mbekanyamushumo dza luambo lwa nga dzi tshi ambiwa, u itela uri ndi kone u pfa ndo takala musi luambo lwa nga lu tshi khou ambiwa kha mbekanyamushumo.

Ndi nga ri hayi ngauri, a thi a thu ṱangana kha kha dzi puḽatifomo dza matangwa a thi a thu vhona mbekanyamushumo dza vhana dzi tshi imbiwa nga luambo lwanga.

Tsha ndeme kha u ṱahela muvi ndi nga ri tsha u thoma ndi u guda kutshilele, ha dovha hafhu ha vha na u wana nḓivho khono o takalela muvi, ha dovha hafhu ha vha na u guda nga ngomu ngauri muvi minzhi i gudisa zwithu zwinzhi.

Mashango ane a bveledzisa vhu ḓimvumvusi ho no takadzaho ya nga ha nṋe ndi nga ri ndi ma shango angaho vho Amerikha, mashango ane a bveledza mabupi ane a kana mimuvi ine ya takadza.

U ya nga ha nḓivho yanga ndi ḓivha husina muṅwe muthu ane ndi nga ri ovha no guda kana o vha no bvelwa nga zwishumiswa zwa u guda kule.

Ndi nga ri luambo lwanga, a ḽo imelwa zwavhudi kha mafhungo a a zwe zwi zwa vhudavhidzani zwino nga vho dzi Facebook, fhedzi kha dzi internet na kha dzi website a ringo imelwa.

Ndi tshi ṱalela mitambo, ndi ṱalela mitambo ine yavha mitambo ine yavha ya ndeme fhedzi kha internet ngauri a thi muthu wa mitambo.

Ndi funa u ṱalela zwithu zwine zwavha uri zwo ṅwaliwa nga luambo lwanga lwa ḓamuni kha theḽevishini, ngauri maipfi a re fhasi a ṱavhanya u ṱuwa musi u tshi kha ḓi vhala.

Ndi lunzhisa ndi tshi vhona mimuvi kana matambya kha dzi puḽatifomo dzi ngaho vho netflix na kana vho showmax.

Data dzi no farea anga vhathu vhoṱhe nne ndi ḓivha hu data dzine dzavha dza vodakhom u ya nga ha nḓivho yanga.

Ee, mbekanyamushumo dzo ralo dzine dza dza dza humbula uri dzi dovhe dza sumbedza zwinga zwilinganywa zwa Afrika Tshipembe.

Mu ye nda fhedzisela u i vhona kha kha dzi puḽatifomo dza dzi ngaho vho netflix, ndi fiḽimu ine ya vhidzwa upfhi Meet the khumalos, ine ndinga i takalela vhaṅwe vha tshi i vhona.

Vha nga ḓi tsireledza nga murahu ha musi vha sa tendi uri vha vhone dzi vidio, kana vha vhavhe vhakho vulela vha dzulatsini kana dzi ṱhama hot spoto.

Zwa u ḓitika nga thekinoḽodzhi dzo raloho, masiandoitwa a hone ndi nga ri ndi murahu ha musi a sa nga koni u ṱoḓulusa kana u wana nḓivho ya uri zwino kho bva afho kha thewaho ipfhi kha pfi kha thengwe ipfi dzi vha dzi khou bva gai phindulo dza hone.